Ke motshameko wa rugby. Tiragalo e ke ka seke ka e lebala ke fa setlhopha sa me se ne sa fenngwa mo motsotsong wa bofelo ka ntlha ya phoso e e sa tlhalosegang ya matlhaodi, e ne e le botlhoko thata.

Metshameko e botlhokwa mo batjheng ka gonne e tokafatsa botsogo, e ruta tirisanommogo le boitshwaro gape e fokotsa kgatelelo ya maikutlo. Ee, e tshwanetse go nna karolo e patelediwang ya kharikhulamo ka gonne e thusa mo tlhabololong ya mmele le tlhaloganyo, e ba gatelela mo tseleng e e siameng ya botshelo.

Go akaretsa metshameko e e farologaneng mo sekolong go thusa go lemoga le go tlhatlhoba ditalente tse di farologaneng tsa bana. Go bafa sebaka sa go itlhatlhoba, go gaisana le go maatlafatsa bokgoni jwa bone. Go ka ba bulela ditšhono tsa diphitlhelelo tsa porofense le bosetšhaba, mme ba ka nna le matshelo a a atlegile mo mminong, metshamekong kgotsa tirong.

Metshameko e tokafatsa pelo, mesifa, boitekanelo jwa tlhaloganyo le boroko. E thusa le go fokotsa kgatelelo ya maikutlo.

Fa Bafana Bafana ba gapa AFCON ka nineteen ninety-six, e ne ya nna tiragalo e kgolo e e kopantseng setšhaba sa Aforika Borwa ka boitumelo le boikgogomoso jwa bosetšhaba.

Ee, ka go tshameka metshameko ke ile ka bona ditsala tse di nnelang ruri. Ka re ruta bana tirisanommogo, tlotlo le go ema nokeng mo diphatseng le mo boitumelong.

Didiriswa tsa seleketeroniki di fetotse tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone ka go e dira gore e nne dijithale, e fitlhege motlhofo le gore batho ba tshameke ba le kwa mafelong a a farologaneng. Go godisitse phitlhelelo ya metshameko le tlhotlhisano mo lefelong le le atologileng.

Ee, dilo tse re neng re di rata re sa le bana di ka ama dilo tse re iketlelang ka tsone fa re setse re godile ka gonne di re aga semowa le botshelo jwa rona. Fa ke sa le ngwana ke ne ke rata ga o taka le go bala dikgang, ke sengwe se ke sa ntseng ke se itumelela, mme ke ne ke rata le go tshameka metshameko ya kwa ntle, se ke se ke se tlogetseng fa ke gola. Ke dumela gore go khutlela mo dilong tse di tshwanang go ka thusa motho go phuthuloga le go ikopanya botshelo gape ka tsela ya tlhago.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gore lapolosa. Re ithuta bokgoni jo bošwa le gore kopanya le batho ba bangwe. E ne e se teng bogologolo ka gonne thekenoloji ya inthanete le ditiriso tsa dijithale di ne di sa tswelela thata jaaka gompieno.

Go nna le seabe mo metshamekong le go itshidila mmele go tokafatsa botsogo jwa pelo, mesifa le marapo. Go fokotsa kgonagalo ya malwetsi gape go tokafatsa boitekanelo jwa maikutlo le maitsholo mo bašweng.

Bakaedi, bathapisi le bagakolodi ba ka rotloetsa tlotlo, thuto le puisano e e bulegileng ka ga go farologana. Ba tlhotlheletsa boitshwaro jo bo siameng le go tlosa kgethololo mo tikologong. Ba tshwanetse go nna sekao ka go amogela botlhe le go rotloetsa kopanelo.

Metshameko ya setso e thusa go boloka ngwao ka go ralala dikokomana le go ruta ngwaga le ngwaga ka melawana, dipina le mekgwa ya setso. E rotloetsa seoposengwe ka go kopanya batho mo meketeng. Mo setšhabeng sa Botswana metshameko e jaaka diketo, mmele le kgati ke mehlala ya e e nweletseng mo ngwaong.

Tiragatso ya FIFA World Cup e thusitse ikonomi ka go rotloetsa baeng, go aga ditlamelwana tse dišwa le go tlhola ditiro tiro mo kago, mafelo a borai le ditirelo, ka jalo ya hlahisa mo lefelong.